Yebo, ukugquma ngezinkambi zesintu kungangena esikhundleni sokwelashwa kwezifo ezimbi zokuphefumula, ngoba uma, uma ugquma, ukugquma kuya kuyasivula isifuba futhi kuya, kuyawuxosha nanomkhuhlane. Nokugquma kuya, kuyakusiza uma ngabe unenkinga eyokucinana okanye eyokuphefumula, ngoba akuvula isifuba sakho ukuthi ukwazi ukuphefumula kahle, futhi kuqeda nanomkhuhlane uma ngabe unomkhuhlane.

Kwakunzima kakhulu nje angifuni okungasho, nathi sasihlezi sithukile, sicabanga ukuthi sizotheleleka. Impilo yakhe yayintengentenge, engasakwazi ukuzenzela izinto, esewumuntu ehlezi alela. Kwakuphoqa ukuthi kumele simgeze, kumele simenzele ukudla, simenzele konke ngoba yena besesengasanawo amandla okwenza lokho ngenxa yokugula okwakumxinile.

Ngaxhumana nabo, angokuthi ngibafonele, ngibazise ukuthi kunengozi eyenzakalile kuthelawayeka omkhulu, omkhulu owomgwaqo. Into njena eyayenza ukuthi ngixhumane nabo ukuthi ngibafonele, okanye ngibabhalele i-message, ngibatshele ukuthi sekunenkinga eyenzakalile kuthelawayeka omkhulu owomgwaqo.

Imbangela eyenza ukuthi isiso esengane asibe abuhlungu. Kungenzeka ukuthi idle ukudla okungayiphathi kahle, noma ukudla okunamagciwane. Iyona imbangela eyenza ukuthi ingane isisu sayo sibe buhlungu.

Eminye imithombo ethembekile yolwazi lwezempilo eNingizimu Afrika, isibhedlela, imitholampilo kanye ne-Peacemaker.

Indlala elithinta angendlela eziningi ikhono lokufunda ezinganeni. Iyaliphazamisa ukuthi izingane zingafundi kahle, futhi zingakwazi uku-concentrate-a eklasini, ngoba zisuke azihambile. Umqondo wazo usuke ungekho eklasini, usuke usuke ucabanga ngenye into, hhayi ngokufunda.

Angicabangi ukuthi kukhona ukuqwashisa okwanele mayelana nokuthathwa kwebhusta, nemiphumelelo emibi, ngoba into bona abayisheshisayo, basheshisa ukuthi kuthathwe ibhusta, kodwa abasitsheli ngempumelela eyakhona emibi. Imiphumelela eyakhona emibi, siyibona uma ngabe sesiyithathile ibhusta ye-COVID-19.

Izithiyo ezivamile ezivimbela ukufunda ngezimpilo ezikoleni, ukuthi esikoleni bakufundisa, abakufundise ukuthi ikusasa likuphatheleni, noma abakukhetheli ukuthi ikusasa lakho, ukhethe liphi ikusasa. Abakufundisi ngezimpilo kakhulu, bona abakufundisela ukuthi uphase, uya kwelinye ikilasi, kodwa ezempilo abakufundisi nanokuthi ikusasa likuphatheleni, kumele ukhethe ikusasa elinjani.

Izinsiza engingazihlinzeka ukusekela ukululama okuqhubekwayo kwelunga leqembu, ukuthi ngingamyekelisa ukuhamba nabangani ababi, futhi ngingamtholela umuntu ongamgada ukuthi angasayithathi iy'dakamizwa noma ukudakwa. Ngangamthatha ngimuse kurihebhu, la khona abazomsiza khona, ukuthi ayekele izidakamizwa noma ukudakwa.

Imiphumelela engaba khona ingaba mibiya kakhulu ngoba singagcine sesilahlekelwa abantu emphakathini ngenxa eyokungazweli womuthi we-TB, futhi kungagula abantu abaningi ngenxa yokungazweli komuthi we-TB.

Ukuthi ababhalele umphathi owezempilo, bamutshele ukuthi abashoda, bashoda ngemithi yokulapha abantu abane-HIV, okanye bathathe babase komunye umtholampilo ukuze bazokwazi ukuthola usizo.

Uhulumeni noma ama-NGO angayiseka ngokuthi imitholampilo, bahlezi behlinzeka imithi noma, noma bebenesiqiniseko esikithi, esokuthi umtholampilo uhlezi unemithi ngaso sonke isikhathi, akushodi angemithi, behlezi bebheka umtholampilo ukuthi imithi iphelele na, futhi yenele na.

Imitholampilo ingaziseka ngokuthi iziguli zihlezi zinayo imishanguzo ngaso sonke isikhathi, futhi behlezi bezibhekile iziguli ukuthi ziyayithatha imishanguzo yazo ngokufanele na.

Ukuthi kumele bakwazi ukuhlukanisa ukuthi ukugula kudinga imithi yesintu, noma kudinga imithi eyesimanjemanje, ngoba ukugula kuhlukahlukene. Kukhona ukugula okudinga imithi eyesintu, ukulashwa imithi yesintu, kodwa kukhona okunye ukugula okudinga imithi yesimanjemanje, okulashwa imithi yesimanjemanje.

Izingozi zokubamba umcimbi omkhulu ngezikhathi sokuguquka kwesifo, ukuthi abantu kumele bagqoke izamfonyo, futhi begeze izandla. Futhi kumele uma ngabe bawu-two hundred behlukaniswe abantu and abalikhulu abehlale kwelinye isayidi and abalikhulu bahlale kwelinye isayidi.

Iziguli akumele, kumele zitshele labantu ababanikeze umuthi ukuthi umuthi awusebenzi, awusebenzi ngendlela efanele, ukuze kuze labo bantu abazokwazi ukuthi yini into okumele abayenze.

Izindlela ezahlukene ezitholakala emiphakathini ezingasetshenziswa ukuhlonza i-HIV, ukuthi abantu kumele begqoke ijazi, uma ngabe, uma ngabe benza ucansi, futhi kumele behlole uma bezoyenza ucansa.

Indima edlalwa othisha nabasebenzi besikolo ekuthuthukaseneni ukufunda nokubhala ngezimpilo, ukuthi othisha bayabafundisa abafundi esikoleni mayelana nempilo, and ngezempilo, ukuthi, ukuthi ezempilo and azinjani. Kanye, kanye nabasebenzi bayakwazi ukubonisa, ini abafundi mayelana anezempilo ukuthi ababafundise, ukuthi impilo ibaluleke akanjani.

Indawo ezungezile iba nomthelela omumbi uma ngabe kubeduka umlilo, ngoba umlilo uyashesha ukusabalala, futhi umlilo uhamba ngokushesha uma ngabe izindawo zisondelene, futhi kunomoya. Lokho, lokho kubuye akubenzima uma ngabe uyisicishamlilo, ngoba ufika vele sekonakele akakhulu, umlilo sewusabalele kuyo yonke indawo, futhi iy'ndawo ezisondelene, akubi lula, njengomuntu oyisicishamlilo ukuthi ungene angaphakathi kwazo, ngoba zisondelene, futhi nomlilo wakhona uhlangene. Lokho kuphoqa ukuthi kumele uze usebenzise ipayipi. Kunokwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi nithi niyawacima ini umlilo, kugcine sekuphela amanzi. Manje lokho kubuye kwenze ukuthi kube nzima kakhulu uma indawo, uma isondelene.